Ngoba ke mna ndisebenzisa uCapitec. UCapitec unamaxabiso aphantsi kakhulu. Xa ubhatala evenkileni phakathi ngekhadi utshaja ngexabiso eliphantsi kakhulu, two randi. Naxa uthumela imali komnye umntu noba usebenzisa uCapitec noba akasebenzisi Capitec, ufaka inombolo yakhe, ixabiso otshajwayo yirandi qha. Naxa ikhadi lakho lebhanka liphukile, lilahlekile, ngeyona bhanka ixabisa ixabiso eliphantsi kakhulu, sixty rand kuphela. Ndingamcebisa umhlobo wam ngolo hlobo ndithi nawe sebenzisa uCapitec ngoba amaxabiso .

Ewe, zithembekile ngoba uthi xa usebenzisa i-cellphone ube nalo elaa thuba lokucofa ukuba i-payment or umbhatalo lo wemali ikhawuleze ifike esikolweni kwangoko ungakhange kube kanti ulinda i-twenty-four hours kuba iibhanka zenu zingafani. Kodwa xa uthumela ngefowuni unethuba loba utshuze okanye ukhethe ukuba imali mayikhawuleze ifike esikolweni ngoku ugqiba uyithumela, ngalo mzuzu. So ithembekile kakhulu iinkonzo zemali .

Yileta esuka apho aphangela khona exelayo ukuba ungumsebenzi walapho aphangela khona kwaye uqeshiwe ngokwesigxina phaa apho aphangela khona. Okwesibini, yileta yebhanka apho abhankisha khona imali yakhe nyanga nenyanga apho ebonisayo ukuba kwiinyanga ezintathu esezidlulile ibikhona imali engenayo kwiakhawunti yakhe. Loo nto ke iye iqinisekise ibhanka ukuba umama lo uzawukwazi ukuyibhatala back imali ngoba unayo ubungqina boba uyaphangela ngokwesigxina and unayo iakhawunti ebonisayo unayo imali engenayo nyanga nenyanga.

Iindlela endizaziyo zokutyala imali ezikhuselekileyo eziphinde zibe nenzuzo enintsi, enye yazo kukuthenga ii-shares kwaEasyEquities utyale imali yakho ngokujonga ukuba ngeyiphi ikhampani enee-shares ezifikelelekayo ufake imali yakho. Exesheni , as ixesha lihamba uyafumana monthly, ixhomekeka kuwe uba uyifuna monthly or yearly. Ngeyona ndlela ikhuselekileyo endiyaziyo. Enye kukuthenga imfuyo ufuye.

Le ndikuyo mna i-inshorensi igama layo nguAvbob. One, kune-cash back xa unothi, xa kuthe kwangasweleki mntu after five years. Sesikleyimile kwade kwakabini, sayifumana i-cash back. Two, kuphuma ibhokisi, kuphuma umngxumo. Xa umntu wethu unobhubhela kwenye i-province kwalapha eSouth Africa uyathathwa for free aziswe apho sifuna umngcwabela khona. Kukho i-transport, i-family, i-family car. Ewe zizo ezo nzuzo sizifumanayo kunye nemali.